Abahlali bakweli ingase bayazi into yokuba ngaba ubila komntu ngentsebenzo yakhe kubaluleke kakhulu ngoba kaloku into yokutyala ukutya egadini yakho kunye nokufuya imfuyo yakho yinto entle leyo. Ngamanye amagama uthi utya, utye ubila kwebuninzi lakho. Yiloo nto ndiqala ngobila ngoku phakameni, silimeni, sibuyiseni eyaseMbo sitye ukutya esikukhulise ngezandla zethu, hayi okusuka kula mashishini.

Oyena mthi ufunwa kakhulu emarikeni yimpepho ngoba kaloku impepho yona iyanceda kakhulu ekugxotheni izinto ezimdaka emzini wakho, ukudibanisa wena kunye nabangasekhoyo, izinyanya.

Ingase basinike izinto ezifanelekileyo zokulima, izinto zokunxiba usukela enyaweni, izihlangu esisikhuselayo kwizinto kunye neempahla esikhuselayo kwizinto ezingafumaneka phakathi kwamatyholo. Kunye naxa kugqatsa ilanga likabhobhoyi, sibe nazo izinto esizawukwazi uzinxiba entloko zikhuseli ubuso bethu from kwilanga.

Iziqhamo ekufuneka zivelisiwe kwicandelo lewayini, ii-grapes zibaluleke kakhulu kunye neeapile.

Into ekhethekileyo ngesi sityalo yinto yokuba ngabana siyakwazi ukumelana namalanga, siyakwazi ukumelana neemeko ezimbi zemozulu kwaye liyanceda ekukhuliseni ubusi.

Umqwayito weepesika uyavulwa, umsike, gqiba uxhome for ixeshana elide noba ziintsuku okanye ziinyanga ezimbini. Uzayifumana ke ngoku umqwayito weepesika.

Ndikhethe icandelo lezilimo ngenxa yento yokuba ngaba ndifuna ukutyeba, ubutyebi bam bungapheli ngomsebenzi ndiqeshwe ngabanye abantu. Ingase nam ndiziqeshe, ndiqeshe nabanye abantu kwamna ndikriyeyithe umsebenzi apho kule ngingqi ndihlala kuyo. Yiloo nto ke ndikhethe egezezilimo kuba ndifuna nokhulisa ukutya kwam, ndithengise, ndithengisele neevenkile ezinkulu, abantu baphaa bathenga khona bafumane izityalo zam.

Umqeshi ingase asinike impahla efanelekileyo yosebenza, siphatheke kakuhle. Xa kufuneka sifumane ixesha loba sitye ukutya, ibe lixesha lokutya, iphinde elosebenza ibe lelokusebenza singabhidaniswa yinto.

Ngamaxesha anje iyanceda ukuthenga ukutya okusethinini ukwenzeke kugcineke for ixeshana elide kunento yoba ngaba kukhawuleze kuphele. Noba negadi ke kuyanceda ke ngamaxesha anje, xa kuvalwa iikhantri.

Abasebenzi bam ndizawubajonga qho ngeveki ndiqinisekise into yokuba ngaba basebenza kakuhle kule ndawo esisebenza kuyo ayinabungozi. Iinto zokusebenza zobakhusela bazinxibile usukela ezinyaweni, kuyotsho entloko.

Amakhosikazi adlala umsebenzi omkhulu ngokuthi exesheni elinintsi axhase umfama aqinisekise intoba uba umfama utyile xa yena esalimayo.

Ibalulekile ke into yemfuyo yeenkomo ezilalini ngoba kaloku sibuya sitshatile ngazo iinkomo, sibuya sitshatile ngazo.

Ndizawusebenzisa itrektha yam neenkomo zam ezine, sigrumbe imigca apho siza kufaka izityalo zethu, iimbewu zethu ze ndinkcenkceshele emva koko.

Yho! Ukulima kunemali kakhulu akufunekanga sikujongele phantsi ngoba kaloku kuxhomekeka noba ulimela ntoni. Uba ulimela uthengisa usenokwazi uthengisa iinkomo zakho elalini kuba ngamaxesha kaxakeka yimali leya kuwe, yimali kuwe leya. Uyakwazi ke naxa sewulimile uthengisele amashishini amakhulu ukutya xa ephelelwa kukutya ubathengisela imifuno, ubathengisele amakhaphetshu njalo-njalo. Imfuyo ayonto yamali incinci, imfuyo inemali.

Indlela yokumgcina umbona funeka ususe isiqu esi sayo kushiyeke nje umbona yedwa kuba ikhawuleze ibole .

Imveliso yezolimo ethengiselwa amanye amazwe iyasibetha kakhulu apha eMzantsi Afrika ngoba kaloku sisamdinga lo mhlaba. Lo mhlaba uyafuneka, ilizwe lethu banintsi abantu abaphila apha ubasiphise ngomhlaba.

Ndawo ukuyo azixhaphakanga ezi zinto zifunekayo ukuze ndikwazi ukwenza iwayini. Ii-grapes zinqabile apha, nama-apile anqabile apha kule ndawo ndihlala kuyo.

Abantu mababuyele eMbo bantu bakuthi, mabacinga emva apho sivela khona ngoba ke ayilocebo into yoba baxhomekeke ebantwini ngengqesho ekubeni sinomihlaba ongaka singabantu abamnyama. Abantu abamnyama banomhlaba omkhulu kungakumbi ezilalini, umhlaba umkhulu kakubi phaa. Abantu mabathenge nje itrektha okanye barhuqe iinkomo zabo bavule eziyadini kulinywe.

Zininzi iingxaki, ezi zinto zizawugila izinto apha endlini, ii-TVs apha endlini zizawukutya ukutya okungafanelekanga zikutye, zizawumosha izinto apha endlini.

ahlale ekhona la mafutha ngoba siyakwazi ulima iiyure ezininzi kube kukude ngaphaa edolophini. Ngoko ke kubalulekile uba uhleli unawo amafutha akhoyo noba ahleli ezidramini kwenzele xa ephela uthi qatha.

Inkxaso ayinintsanga kodwa inxaso ikhona qha ke ngoku lulutsha olu lingafuni uthathisa, lulutsha olu lukonqenayo uthathise lenze le nto kuthiwa yi-farming yona inkxaso ikhona.